Zininzi izinto esinefuthe kwintlawulo yenyanga yeinshorensi yobomi, ubudala, impilo, indlela yokuphila kunye nemali kunye nobude beinshorensi. Zonke zidlala indima ebalulekileyo ekumiseni iindleko. Ukongeza isini, umsebenzi kunye nembali yempilo yosapho inokuchaphazela i-premium.

Xa umntu engasakwazi ukuhlawula iintlalo zeinshorensi, ukucinywa kwepolisi ngaphandle kokubuyiselwa imali bashiya besengozini kwaye ngaphandle kokukhusela kwemali. Ngakumbi ukuba ipolisi yobomi okanye i-inshorensi yezempilo, ngelixa kungekabikho wembuyekezo kusemgangathweni kwipolisi ezininzi zeinshorensi enintsi yobomi kunye nokurhoxiswa ngenxa yoba ungahlawuli kunokuba yinyani enzima kwaba bajongene nobunzima bezemali.

Abantu bavakalelwa ngolu hlobo ngenxa yokuba kunqongophala kokukuthemba kukhuselo lweintanethi. Abanye abantu banokungathembeki kumanyathelo okhuselo ayaphunyezwa ziibhanki kunye namaziko emali, intengiselwano yeintanethi, ukoyika kokwaphulwa kwedatha. Ulwaphulo ledatha noba aluqhelekanga linokuveza lunokuveza ulwazi olunovakalelo lwabathengi, liqhubela phambili ukungathembeki kwiibhanki zeintanethi. Imingcipheko yeWi-Fi kawonkewonke, ukusebenzisa uthungelwano lweWi-Fi kawonkewonke kwiibhanki zeintanethi kunokuveza idatha ebuthathaka ekuphulaphuleni, kunokwenzeka umnqweno ukusebenzisa namntu umnqweno wokusebenzisana nomntu.

Olona khetho lulungileyo phakathi kotyalomali leprophathi yendawo yokuhlala kunye neyorhwebo, luxhomekeke kwiinjongo zomtyalimali ngamnye, ukunyamezela umngcipheko kunye nezibonelelo. Iipropathi zokuhlala ngokubanzi zibonelela ngeendleko zokungena eziphantsi kunye nolawulo olunokuba lula kwabaqalayo, ngelixa iipropati zorhwebo zinokubonelela ngembuyekezo ephezulu kunye nexesha elide lokuqeshisa.

Ngelixa umakhulu eqhuba kutsalwa izibonelelo ezine kunokubonakala ngathi kuchasene namalungiselelo okutsala kwe-elektroniki. Zisekhona iinzuzo ezinokuthi zibekho kusapho, ukukwazi ukurhoxisa izibonelelo ebhankini kunye nomthwalo wokuhamba kunokubonelela ngokukhawuleza kunye nokukhuseleka xa kuthelekiswa ngeendlela zangaphambili, ngelixa kunokunciphisa umngcipheko wobuqhetseba okanye ubusela. Nangona kunjalo, isisombululo sexesha elide kukuqinisekisa ukuba abantu abafumana izibonelelo banokufikelela kwiimali zabo nge-elektroniki ngaphandle kwesidingo sokuhamba.

Ukuba nengxowamali ngoku kodwa yokubuyisela kwilizwe labo, ukuthutha umntu oswelekileyo ukubuyela kwilizwe labo lokuzalwa luluvo olulungileyo ngenxa yezizathu ezininzi. Ibonelela ngokhuselo lwezemali kwiintsapho ezijongene neendleko ezingalindelekanga zokuzisa othandekayo ekhaya, inciphisa uxinzelelo ngexesha esele inzima kwaye kuqinisekisa ukuba umfi unokubekwa kwindawo yakhe yokuphumla ngesidima.

Ngelixa imimiselo yebhanki ikwindawo yokukhusela abathengi kunye nokugcina uzinzo lwezimali, inokudala imiqobo ekhokelela abanye abantu ukuba bafune ukulawulwa kancinci kwaye okunokwenzeka ngokungekho mthethweni abarhwebi kwiinkonzo zemali. Aba bantu banokwalelwa ukufikela kwiinkonzo zebhanki zemveli ngenxa yezinto ezifana nembali yetyala elibi, ukunqongophala kwamaxwebhu okanye umthamo omkhulu kwentengiselwano ebaqhubela kumaziko angalawulwayo anokubonelela ngeemfuno zenguqu.